Tsela e leng hore ha re kgone hofa batho ba ditekesi tshehetso, e leng hore ba re fa yona. Hoba ha rona re re ipelaetsa bona ha ba kenye letsoho. Ke hore hobane re hloka ditekisi tseo tsa bona hore re fihle mesebetsing e leng hore rea e sebetsa hore re tsebe ho fepa malapa e leng hore re phela ka ona. Hoba ha o e mo a ka kgonang ho etsang ntle le hore re fihle ka re sebedise transport-o ena ya bona. Batho bana ba tena ba etsa dintho tse tjena hobane ba tseba hore habasa re thuse ha hona e ngwe e leng hore re tlo etsa. And-e ntho ena e hloka hofela mme ho tlameha ho etsuwe di-transport tse ding ntle le ditekesi. Ba tsebe hore ha ba sa kenye letsoho ha o etsa ditletlebo kapa boipelaetso. Ba bone hore ba tlatswa ba le bang ba bone hore na ba ya kae.

Bo mme, bo nkgono neke kopa ho le tsebisa molaetsa e leng hore keo fuwe ke moruti wa hore Sontaha se seng le se seng hore le tlo kerekeng letlo . Jwale ka ha kereke e kena ka hora ya leshome le metso o mong, le tlo qala ho latiwa ka hore batho ba hole. Ba qala ho latuwa ho tloha ka nine thirty until ten forty five. And-e ba tlo latiwa ke motjha. A nang le di-qualification tsa hore a ka kganna ha re tlo dumella hore motho e leng hore hana ma dipampiri tsa ho kganna a kganne. Re ka kgona ho le lata ntlo le ntho corner-eng ya le hore ya distrata tseo eleng hore le dula ho tsona. Kapa le kopanele moo kaofela. Jwalo ka ha ba bang bangata ba lona le di dula nqeng e le ngwe.

Ho hoka thusa hore ba seke ba atamela diterata tse leng horeng tsa diphoofolo tse loreng di kotsi haholo. Tsena di ba hlokomedisa le hore ba tsebe hore phofolo e ngwe le engwe lebitso la yona ke eng. Sena se ba thusa le ka hore bahahlaodi ba tsebe hore na ba bone mefuta e feng ya diphoofolo. Ke phofolo tse feng tse tse thabelang batho, ke tse feng tse sa rateng batho. Le hore na hobaneng ba tlameha ho atamela pela tsona, le hore ke tse feng tse etsang eng kapa eng. Hobane jwalo ka bo Noha o ke sa atamele noha cause e tlo seremaka. Bo tau tlamehile ba tsamaye le batho ba nahanang ka nako engwe ka koloi hore ba tshireletse. Ha ba tsamaya mahareng a ditau hore seke ba atamela. Ya ba seremaka kapa hona ho lematseha. Feela ka ha ba nako engwe batho ba bang ba le boi.

Bongata ditekesi tse leng hore ha di maemong a hantle ke tsa kgale kgale. Le ha license ya koloi e le ya maemong a jwale, ka hobane ba e rekile empa ba ba s be basa e lokise hore ebe maemong a hantle hore re ka tsamaya tseleng. Tsena di bakwa ke ntho tsa hore di qetelletse di entse dikotsi mebileng. Batho ba qetelletse ba phethohile ka dikoloi ka di ntho tse leng hore ha dia tlameha hore be di etsahala. Hangata di-licence tsa dikoloi batho ba di etsa ba di reka ka bo kgwiri kgwiri. Di tsamaya e le hore nako engwe ke tsa di-fake tsa di-fong-kong. Hase tsa nnete mme mmuso di ka ho o entseng balaola sephethephethe. Hore ba shebane le tsona ntho tsena tse tjena.

Ke ne ke kopa ho kenya tletlebo hoba bese e le hore kgale re e emetse mona hore re tsamaya ka yona e re nako e re tjena empa yona ha eso fihle. E lata ka metsotso e leshome le metso e mehlano e sale re ema stopong ha eso fihle. Ke ne ke kopa ho botsa hore na hona le bese e leng hore e ka kgona hore e tswe nou e tsebe ho phakisa re tsebe ho fihla moo re yang ka nako. Kapa ha e le hore ha e kgone re kopa ditjhelete tsa rona jwalo ka ba ka ba tsamai ba ntho re se re tla palama bese e tse latelang. Kapa re tla batla di-lift ho batho be eleng hore baya moo re yang teng. Cause kea bona nou tjena ha re sano . Ha re na kgona hore re ka sebedisana mmoho le lona, hoba ke mona re lata.

Seo ha se a loka hoba jwalo ka nna ke sa tsebe ma ma ntho makeishene a mangata e le horeng a etsa. - Cause ke tseba Soweto jwalo ka batho ba bangata nakong ya kgethollo, e leng hore a hlahella ka nako ka mahetla. Ntho ena ha sa loka hobane tlamehile re tsebe ka makeishene a mang re tsebe le hore na lekeisheneng ka leng hore na hokile hwa etsahala eng mabapi le eng. Ka nako ntho tsa kgethollo le hore na matjhaba tjhaba ana a makanakana hore na why hobaneng ba etela lekeisheneng le leng empa a le mangata tjenana. Ke eng e kana kana e Soweto e nang le ona e leng hore makeishene a mang ha ana yona.